Dibese di santsane di hlokeha haholo, ka hobane ha se mang le mang a nang le koloi, le ha batho ba bangata ba na le dikoloi, empa ha se mang le mang ya kgona ho finyella hore a reke koloi kapa tsona di-Uber, di-Bolt le tsona ditekesi. Ka hobane ditekesi ho tsebahala hore di a tura ho feta dibese, ka hobane batho ba bangata ba sebedisang dibese ke batho ba kgonang ho baballa tjhelete ya hore ba kgone ho tsamaya ba fihle mesebetsing kapa maeto a bona ao ba tsamayang. Ka hoo, dibese di santsane di hlokeha ka hobane, lenane la tjhelete ya dibese e fatshe ho feta ya Bolt, ya ditekesi kapa yona ya ho reka koloi.